Loko minxavo ya mafurha, petirolo yi tlakuka swi nga endla leswaku ndzi nga xavi movha hikwalaho ka ku matshan'wini ya ku ndzi xava movha, swi ta antswa ni famba hi bazi kumbe ndzi khandziya thekisi hikwalaho ka ku ndzi ya teka mali ya ku tala ndzi chela mafurha ku nga petiroli. Leswi swi ta ndzi endla leswaku ndzi nga xavi movha.

Leswa kahle hi rikshaw hileswaku a swi chakisi mbangu. Mbangu wu hlayisekile, naswona swi chipile, swa kahlula naswona swi tlakusa ikhonomi ya kwala kaya. Leswo biha hileswaku ka maxelo van'wanyani a swi koti ku famba, swi karharisa vachayeri, ndhawu ya ku tshama i yitsongo, vuhlayiseki kasi byona na byona vuhlayiseki na byona byi le hansi.

Khamphani leyi ndzi yi tsakelaka ya mabazi ya ku famba ndhawu yo leha i Translux. Hikwalaho ka ku aTranslux loko u tshame kahle onge u tshame kaya a xitulwini u nga etlela kahle, ku ri na va ku chayela tinghoma ta ku hambanahambana, ku na Wi-Fi leyi nga yi tirhisaka, naswona vatirhi va kona va swi kota ku khoma vanhu kahle. Va xixima, va tekela nhlokweni. Loko u kombela, u kombela ku ya xiyindlwanini endzeni ku kona kwala ndzeni. A wu va yimisi bazi, u ya u ya u ya exiyindlwanini, bazi ri ri ku fambeni. Bazi leri ni nga tsakelaka ku famba hi rona minkarhi hi hinkwayo i Translux.

Mudyuhari loyi a karheleke a nga ha swi koteki ku khandziya switepisi, ndzi ta hi khoma hi voko ndzi n'wi byela leswaku voko lerin'wanyani a ri khomi bazi. Loko ni n'wi khoma hi voko a kandziya hi nenge wun'we, a kandziya hi wa vumbirhi, a kandziya vunharhu, voko lerin'wani ri ta va ri ra xinene, ri ta va ri khome nsimbi ya bazi kasi lerin'wanyani ni ta va ni n'wi khomile, ni n'wi tlakusa leswaku a kota ku khandziya ti step-isi kahle, a nga kavanyetiwi hi munhu. Ni ta n'wi khoma hi voko, voko lerin'wanyani ri khoma bazi a kandziya kambirhi, a kandziya kanharhu kasi leswi swi ta n'wi endla ku a hetelela a khandziyile.

Ntokoto wo biha lowu ndzi veke na wona hi muchayeri wa thekisi. Siku rin'wanyani ni suka eThembisa ni ya Edenvale. Loko ni ri endleleni va pfumerile leswaku i ta ndzi fikisa kasi loko hi ri kusuhi na ku fika, ndzi n'wi byerile leswaku mina a ndzi yi Greenstone u fanekele u ya ni chicha Edenvale laha ku nga mpfhuka nyana wa ku ringana ku hoxa ribye. A ndzi byela leswaku mina ndzi nge ngheni, ndzi fanele ni kongoma ni ya Greenstone. Lahawani hi nga hambana hi marito, ndzi n'wi byela leswaku ndzi ta ndzi ta ndzi ta leta ku fika lena ni yaka kona. Hi loko a ni hlamula hi xiZulu a ku, manjhe mina ngingena phi? Leswi vulaka hi Xitsonga mina ni nghenaka kwini? Hi wona ntokoto lowu ndzi nga va na wona wa muchayeri wa thekisi, kasi kwalano ndzi ve na siku ro biha swinene.

Ku va vachayeri na lava va fambaka hi minkondzo ku va va hlayiseka emagondzweni, ku fanele ku va na tibodo leti nga tsariwa ku lahawani ku hundza ku famba lava va va va ku chayela kumbe lahawani ku famba lava ku famba hi milenge. Loko ku fika ndhawu ya ku va fanekele va yima kona, ku fanekele ku va na leswo kombisa leswaku yimani ku hundza lava va ku famba hi milenge, ku famba va milenge ku va ku ri na nkarhi wa ku famba lava milenge. Ku va na nkarhi wa ku famba va va timovha. Leswi leswi swi ta endla leswaku endleleni ku va na ku hlayiseka lokukulu. Lava va ku chayela va xixima va fambaka hi milenge, na lava famba hi milenge va xixima vachayeri. Kasi leswi swi ta tisa vuhlayiseki lebyikulu emagondzweni.

Loko ndzo nyikiwa thikithi ra mahala ra xitimela ndzi nga tsakela ku khandziya kusuka eSkrilik Mamelodi East ku ya fika a Piroti Bosman station hikwalaho ka ku laha ndzeni la, ku na vuhlayiseki swinene, vatirhi, va va va ri kona. Leswi vulaka leswaku a ti kona tinsulavoya, hambi to va ti ri kona ti nge endli nchumu. Leswi vula ku vuhlayiseki bya mina byi va byi ri kona. Xa vumbirhi, ku na vaxavisi, ku na lava ku cina, ku na va ku endla mitlangu, ku na va ku hlekisa, ku na va ku endla swa mafenya, ku na vafundhisi, ku na va ku chumayela, ku na vanhu va ku hambanahambana endzeni ka xitimela lexiwani. ndzi ta fika, ndzi nga swi twangi swa ku ndzi fike njhani eMamelodi Bosman station.

Va fanekele va tiyisa milawu ya leswaku varhangeri va mathekisi, munhu un'wana na un'wanyani loyi a nga murhangeri wa thekisi u fanekele a va a nghene xikolweni a dyondzisiwa hi milawu ya le patwini naswona u fanekele a dyondzisiwa leswaku loko munhu a nga tsakeli ku khandziya thekisi a nga sindzisiwi. Vachayeri va fanekele va swi tiva leswaku emagondzweni ku khandziya thekisi i ku i ku hlawula ka munhu, ku nga ri hi nsindziso. Va fanele va swi tiva leswaku a hi vona vafumi va laha South Afrika. Naswona loko mukhandziyi a tsakelaka khandziya movha yin'wanyana a nga fanekelanga a sindzisiwa ku khandziya thekisi hi nkanu naswona hi ku sindzisiwa.

Ku va minxavo yi hambanile hikwalaho ka ku a yi a yi yi ndhawu yin'we. Yi hambanile hikwalaho ka ku yi ku fikisa lahawani u ya ka kona, naswona ku ya hi mathekisi a va ku fikisi laha u yaka kona. Va ku veka egedeni ya laha u yaka kona. Mi va mi nga talanga laha ndzeni ka kona